Ewe, ukuba nephondo eliqokelelwa liqela labantu bangaphandle liluncedo kakhulu kuba linika inkxaso xa kusenzeka izinto ezinzima ezifana nokusweleka komnye wabo. Eli phulo linceda ekubeni kungabikho xinzelelo mali kwintsapho yomfi ngakumbi xa kufuneka kuthunyelwa umzimba kwilizwe langaphandle. Likwaphuhlisa umoya wobunye, uthando noxhaso phakathi kwamalungu kwaye liqanda isidingo sokuqokelela imali ngexesha elinzima. Ukuba liphathwa ngokunyaniseka nangokucacileyo lunokuzisa uxolo lwengqondo kunye nokuqinisekisa ukuba wonke umntu ukhuselekile xa kukho imeko engxamisekileyo.

I-inshorensi yinkqubo yezemali apho umntu ahlawula imali ethile rhoqo ngenyanga ebizwa ngokuba yi-premium ukuze xa athe asweleka intsapho yakhe ifumane imali enkulu evela kwinkampani yeinshorensi. Le nkonzo inceda uqinisekisa ukuba usapho lwakho luyakwazi ukuhlawula iindleko zomngcwabo, amatyala okanye iindleko zokuphila ngemihla ngemihla. Nangona uhambisa imali encinci ngenyanga, loo mali iyakhula kwaye ibe luncedo olukhulu kwixesha elinzima, ikwanika uxolo lwengqondo kuba uyazi ukuba abantu obathandayo bayakuxhaswa xa ungasemva. Kodwa kufuna ukuzinikela kuhlalo lwabiwo mali lwakho kuba xa ungahlawuli ungaphulukana nenkonzo ngoko ke i-inshorensi yobomi linyathelo elihle lokukhusela ikamva lakho.

Njengomqeshi ndicinga ukuba kubalulekile ukuba wonke umsebenzi abe ne-UIF kuba le nkonzo ibonelela ngenkxasomali xa umqeshwa elahlekelwa ngumsebenzi ngenxa yezizathu ezingekho phantsi kolawulo lwakhe njengokugxothwa, ukugula okanye ukuba ngumzali omtsha. I-UIF inceda abasebenzi ukuba bangasokoli ngemihla yabo yokuphila ngexesha bengaphangelanga kwaye ibanika ixesha lokukhangela omnye umsebenzi ngaphandle koxinzelelo olunzulu lwemali. Ukongeza, iyimfuneko esemthethweni ebalekayo phantsi komthetho waseMzantsi Afrika nto leyo ethetha ukuba yonke inkampani kufuneka ibe negalelo kuyo. Oku kukhuthaza ukhuseleko lwezisebenza kwaye kwakha ubulungisa nentlonipho emsebenzini.

Xa umntu efuna ukuthenga imoto esele isetyenzisiwe, into ebalulekileyo ekufuneka ayazi kwaye ayijonge ngononophelo yimeko yemoto ngakumbi injini, umgama owenziwe yimoto, imbali yokulungiswa kunye nokuba ayikaze ingene engozini. Injini yintliziyo yemoto kwaye kufuneke iqhube kakuhle ngaphandle kwesandi esingaqhelekanga. Umgama omde owenziwe yimoto unokuthetha ukuba sele isetyenziswa kakhulu nto leyo inokubangela ukuba idinge ukulungiswa rhoqo. Ukubona ukuba imoto yayisoloko ilungiswa ngexesha ixesha ngexesha kubonisa ukuba bekukhathalelwe bekukhathalelwe ngayo. Ukongeza kufuneka ujonge ukuba imoto inazo na izatifikheti ezisemthethweni njenge registration kunye ne-road worthy certificate ukuqinisekisa ukuba ikhuselekile okuqhutywa. Ukuba oku akujongwa kahle.

Umba weinshorensi yomngcwabo ngumba obaluleke kakhulu kuba uxhasa iintsapho, iintsapho ngexesha elinzima kakhulu. Xa kusweleka ilungu losapho kungenxa yoko le nto kufuneka uqinisekise ukuba inkampani yeinsurance uyikhethayo ithembekile, inamava kwaye iyakwazi ukuhlawula imali ngokukhawuleza xa ifunwa uncedo. Ukuba ukhetha inkampani engaqinisekanga usengaphulukana nemali yakho okanye usapho lwakho lungaxhaswa xa ludinga uncedo olungxamisekileyo. Kufuneka ukuhlolisise amagqabantshintshi enkampani, uqonde imigaqonkqubo yayo kwaye ujonge ukuba ibhalisiwe ngokusemthethweni kusini na. Kuthi ukukhetha kakuhle kuthetha uxolo lwengqondo kuwe nakusapho lwakho.

Myeni wam, ndiyakuva kwaye ndiyazi ukuba ukhathalela lixesha elinzima ngenxa yemalimboleko kodwa ndicela sithethe kakuhle. Ukuya kumashonisa akusiso isisombululo kuba bona bakuboleka imali ngendlela elula kodwa bayabiza kakhulu, intlawulo yenzala iphezulu kakhulu kwaye bayasongamela. Ukuba uyasilela ukuhlawula, banokuthatha izinto zethu ezibalulekileyo okanye basigrogrise nto leyo ingenamthetho kwaye iyingozi. Endaweni yoko masijonge kunye kunye ezinye iindlela ezisemthethweni nezikhusekileyo zokuphuma kule meko. Sinokuthetha nomcebisi wezemali okanye sithethe nenkampani esinayo imali kuyo esinayo kuyo imali ukuze sithethe ngemigaqo yokubhatala kwakhona.